Swikolo swi fanele ku phamela vana matsavu na mihandzu, na tibhoncisi swakudya leswi swi lavekaka emirini wa munhu. Swakudya leswi swi nga na rihanyo lerinene, ku nga ri swakudya leswo tala mafurha swo nyuherisa no vanga mavabyi yo karhi emirini wa n'wana.

Vavanuna a va rhandzi ku ya emadokodeleni kumbe exibedhlele loko va vabya, A va rhandzi ku kambela mavabyi yo fana na ti-cancer, HIV na TB. Leswi swi vangiwa hi ku va va ti byela leswaku vavanuna va tiyile naswona vavanuna va na rihanyo lerinene.

Loko swikolo swi va na bokisi ra mpfuno wo sungula swi endla leswaku loko ku ri na ku vaviseka ku hatla n'wana a kota ku pfuneka. Ku fana na loko n'wana a a huma ngati swinene va nga kota, ku hatla va n'wi hlambisa hi swipiriti swa kona va n'wi boha bandichi leswaku ngati yi hungutana loko ka ha yimeriwe va rihanyo.

Ku vona leswaku va dya swakudya loko va nge se nwa tiphilisi, va swekeriwa kumbe ku lunghiseriwa swakudya hi nkarhi, leswaku va ku ta a ku nwa tiphilisi ta vona hi nkarhi lowu faneleke. Naswona loko ku fika siku ro ya exibedhlele, va va va tsundzuxa va tlhela va va heleketa.

Ku kuma ntlhavelo wo sivela TB na ku mbala ti-mask-i or swo pfala nomu kumbe swo pfala nomu loko u ri tlhelo ka munhu loyi a khohlolaka. Ku pfula mafasitere nampundzu loko emutini ku ri na munhu loyi a tshameke a vabya TB kumbe a vabyaka TB.

Ku va amukela ni ku va hlohletela leswaku a vo lo hambana hi ndlela yaleyo, swi tele leswi va nga swi endlaka hambi va ri na vutsoniwa byo karhi. naswona i vanhu na vona va fanerile ku va ni vutihlamuleri, na timfanelo tanihi munhu un'wana na un'wana.

Leswi swi nga antswisiwa hi ku thoriwa hi ku thoriwa ka vatirhi lava ringanelaka eka ndhawu ya leyo. Naswona ku tlhela ku va na tindlela tin'wani leti munhu a nga a nga fonaka ha tona ku nga ri ku tirhisa riqingho ntsena a nga ti khumbanisaka na vona ku nga ri ku tirhisa riqingho kumbe ku fona.

Hikuva a ku na tidyondzo to karhi eka vanhu njhe ta mimirhi, vanhu vo swi teka leswaku murhi un'wana na un'wana i murhi naswona vutivi i byi ntsongo swinene. Xin'wana lexi xi endlaka i ku va mimirhi ya fake kumbe mimirhi yo ka yi nga ri enawini yi ri eka nxavo wa le hansi hikuva eka mfumo wa hina vanhu vo tala a va a hi vanhu lava nga na mali yo tala, swi endla leswaku loko va kuma murhi wa nxavo wa le hansi va xava wona.

Ku na minongonoko yo yimbisa mahala ya vavanuna. Ku tlhela ku va na minongonoko leyi vuriwaka man's health. Laha ku vulavuriwaka hi rihanyo ra vavanuna ni ku va pfuna eka swa rihanyo ra vavanuna ntsena.

Ku tirha eka yona.

A nga hunguta hi ku dya swakudya leswi nga ri ki na mafurha ya ku tala, a tlhela a a endla swa vutiolori. Leswaku a va na rihanyo lerinene a dya mihandzu na matsavu hi minkarhi yo tala.

Ndzi nga tirhisa swa manguva lawa hikuva swa ndhavuko a ni na ku tshemba leswaku swa tirha hikuva a ndzi swi tivi. Swa manguva lawa swi kamberiwile hi sayense naswona swi na ntiyiso wa leswaku swa tirha.

Leswi murhi wu pfunaka swona. Vanhu lava wu nga va pfuna eka fika eka nkarhi wolowo. ku xavisa hi ntsengo wa le hansi lowu nga ta fikeleriwa hi vanhu vo tala.

Vanhu lava endlaka mathekisi va nga endla leswaku ku va na ndhawu ya ku hundza wheelchair kumbe ku va na xitulu lexi xi nga ekusuhi na nyangwa. Laha xi nga endlaka leswaku munhu a suka eka wheelchair a tshama a pfuniwa a tshama eka xona, ku va na ndhawu yo veka wheelchair leswaku loko a tshame exitulwini wheelchair yi tshama kona. Loko a chika a tirhisa wheelchair ya yena.

Ku dyondzisa vaakatiko va le makaya hi vutsoniwa. Hikuva vaakatiko va le makaya va tshemba ngopfu swilo swa xintu, a va pfumeli leswaku munhu wa beburiwa a ri na vutsoniwa. Va tshemba leswaku swi va swi endliwe hi vanhu, leswi endlaka leswaku ku va na ku holova leswi endlaka leswaku ku va na ku na xihlawuhlawu.

Maapula, malamula, mapencisi, maribeyila na kiwi.

Hikuva i mimirhi leyi va ka yi nga kamberiwangi yi nga tisa mavabyi yo karhi eka rihanyo ra munhu. ku fana na ti-heart failure kumbe ku yima ka mbilu. Ku fana na mavabyi ma tinsu.

Panado, murhi mafurha yo tota loko n'wana a nga se mbala leri. murhi xipireyi xo chela tinhompfu loko ti pfalekile.

A yi enelangi hikuva hi yona yi hlayisaka mindyangu eka mindyangu yo tala. Ene ni vona leswaku yi tirhisiwa hi mfanelo hikuva vadyuhari kumbe vakhegula va hlayisa mindyangu va hlayisa vatukulu na vana va vona.

Vavanuna vo tala va kurisiwe hi ndlela leyo byeriwa leswaku wanuna a nga rili. Vavanuna vo tala va chava ku vulavula swiphiqo swa vona. Leswi endlaka leswaku ku va hetelela va ti tshega hi swidzidziharisi, kumbe ku tirhisa swidzidziharisi ku kota ku hanya vutomi bya masiku hinkwawo va rivala swiphiqo swa vona.

I ku vutisa switandzhaku leswaku hi swihi? Ku vutisa na leswi pfunaka leswaku hi swihi? Na ku kuma vuxokoxoko byo tala hi ku hambanahambana ka swona, u kota ku hlawula leswi fambelanaka na miri wa wena.

Wu kumeka hi ku enerisa hikuva tindhawu to tala eka masiku lawa ti na titliliniki naswona, va famba va dyondzisa eswikolweni leswaku swi kumekisa ku yini.

Ku aka swibedhlele swo tala, ku rhangisa vaakatiko va Afrika-Dzonga emahlweni loko swi ta eka swibedhlele kumbe ku rhanga va pfuniwa.

Swi khumbe hi ndlela yo biha swinene hikuva tikhampani to tala ti nga ri eku tirheni. Leswi swi nga endla leswaku ti nga nghenisi mali, leswi swi nga endla leswaku ikhonomi ya tiko yi va hansi.

Ina, hikuva swi endle leswaku va nga vonaki swikandza hinkwaswo. Leswi swi endlaka leswaku swi olova ku va va endla nandzu va tlhela va hela va nga kumekangi.

Swi pfuna leswaku miehleketo ya vana yi kula. Yi va leyi ehleketaka swilo leswinene hikuva swakudya leswi va swi dyaka swi kurisa miehleketo ya vona, a ku kuli mimiri ntsena.

Ku dyondzisa hi ta vutsoniwa eka vaakatiko, ku dyondzisa vatsoniwa kumbe vanhu lava va tshamaka na vona leswaku va fanele va khomisiwa ku yini. Ku va dyondzisa ku amukela leswi va nga xiswona na mindyangu ya vona yi va amukela.

Eka meyara hi kombela ku pfuniwa hi tiambulense hikuva eka tiko ra ka hina hi tele naswona ku tele vadyuhari. Swibedlhele swi le kule leswi endlaka leswaku loko munhu a vabya swilo swa leswi swi nga swa nghozi swinene, a hlwela ku fika exibedhlele. Naswona loko tiambulense ti xota, loko u fona va ku byela leswaku ambulense yi ye eka tiko ro karhi, mi yima yi vuya. Leswi swi nga nghozi eka vutomi bya vanhu hikuva munhu a nga lahlekeriwa hi vutomi a ha yimele ambulense.

Yi hangalaka hi moya, yi hangalakela emoyeni. Hi ku hefemula ni ku khohlola, laha wun'wani a nga yi hefemulaka yi n'wi tlulela.

Vuhlayiseki bya swigulana, miako ya swibedhlele leswi swa tiphurayivhete hi lowunene rixaka ra pholisi ya kona.

Emadorobeni vukorhokeri munhu u hatla a byi kuma, kambe ematikoxikaya swilo swa le matikoxikaya hinkwaswo swa nonoka kumbe swi na swi le eka xiyimo xa le hansi.

Ina, hikuva na yona mirhi ya manguva lawa yi endliwe hi timitsu leti tin'wani ta tona ku nga tona leti ti endlaka mimirhi ya manguva lawa. Timitsu kumbe swicheriwa.

E-e, swa fana, va ringana, na vavasati va tele a hi vavanuna ntsena. Naswona a ku na vumbhoni bya leswaku ku tele vavanuna hikuva ku ri vona va fambaka eswitarateni.

Swi nga pfuna hi ku va ku ku ku vekiwa masiku mo karhi na vanhu vo karhi. Leswaku ku va ku ri vona munhu a nga yi hi siku leri yena a ri tsakelaka.

Ku onhaka ka mathayere kumbe ku famba hi ku nonoka hikuva va nge chayela hi rivilo hikuva mapatu ya kona ya nga fambeki. Loko vo chayela hi rivilo swi nga vanga nghozi, kumbe ku onhaka ka ambulense.

Yi tirha ku fikela laha a ti byelaka leswaku wa tshika, kumbe a fika eka malembe lama ya nga ha pfumeleki leswaku a va na n'wana.

Ku karhala kumbe vanhu vambirhi.

Leswaku mimirhi leyi va yi xavaka a yi kamberiwangi kumbe ku pasisiwa, leswi swi nga va ka na switandzhaku eka rihanyo ra vona, ka mundzuku.

Exibedhlele ku na vanhu lava va tirhaka hi ku vulavurisana na munhu loko a nga titwi kahle. Leswi vitaniwaka ti-psychologist kumbe ti-psychiatrist, ene naswona i mahala. Kumbe ku vulavula na munghana loyi a n'wi tshembaka kunene.

Loko munhu a huma ejele kumbe exitokisini, ku na ku tshemba leswaku u fanele a hlamba hikuva loko a nga hlambi u ta tlhelela nakambe a khomiwa. Hi ku ehleketa ka mina a yi tirhi ko va ku tshemba ka vanhu.

Ku papalata ku chayela vanhu va pyopyiwile, ku papalata ku famba hi rivilo lerikulu, na ku papalata ku famba vanhu va ri karhi va phosela tifoni kumbe tinqingho.

A va vula leswaku swi hundzeriwile hi nkarhi, van'wana a va vula leswaku Covid ku hava ku va ku tlhava vanhu ku leswaku vanhu va ta hunguteka emisaveni hi ku va dlaya. Van'wana a va vula leswaku Covid ku hava.

Va nga tirhisana hi ku pfunana hi mirhi ya xintu. Naswona yi kambisisiwa leswaku a yi na switandzhaku swo karhi eka rihanyo ra munhu. Leswi swi nga endla leswaku mavabyi yo tala ya tshunguleka.

Tanihi hi muvulavuleri wa xikolo xa vatsoniwa ndzi nga kombela leswaku hi kombela ku pfuniwa hi switirhisiwa, switirhisiwa swo sungula ku nga va switirhisiwa swa lava nga kotiki ku famba ku nga ti-wheelchair leswi swi nga ta olovisa leswaku loko ti-wheelchair ta vona ti hlakarile kumbe van'wana va ri hava va tikuma leswaku swi olovisa vutomi bya vona, xin'wanyana hileswaku miako makhumbi kumbe tindhawu hinkwato leti nga laha xikolweni tiva tindhawu leti ti pfumelelaka munhu un'wana na un'wana hambi ku ri vatsoniwa leswaku va fikelela xin'wani na xin'wani lexi va lavaka ku xi endla eka muako wo karhi kungari hi ku ku fana na tindhawu tin'wani ku ngheniwaka hi ku khandziya kambe ku ngheniwa hi ku rhelela leswaku lava tirhisaka ti-wheelchair kumbe lava tirhisaka tinhonga ku famba kumbe lava nga voneku va kota ku famba hi ku olova minkarhi hinkwayo.

Mfumo wu nga lulamisa mhaka leyi hi ku endla leswaku eka tindhawu leti nga kule na madoroba kumbe leti nga kule na swibedhlele va endla leswaku ku va na swimovhana leswi swi fambaka swi swi jikajika na matiko lama hi masiku yo karhi leswaku loko vanhu va lava ku xava xo karhi va swi tiva leswaku va ta xava hi siku ro karhi movha lowu wa wa wa wa khemisi yo karhi wu ta va wu ri wu ri kutweni eka siku rero leswi swi nga olovisa vutomi hikuva loko vanhu va vona leswaku a va na mali ya ku fikelela tikhemisi va nga yimela siku leri xibazana kumbe swimovhana xa khemisi xi ta ka ha rona laha va tshamaka kona.

Vuvabyi bya gome byi nga vangiwa hi ku ehleketa ngopfu kumbe ku vilela ngopfu loko munhu a ri na tinkingha to tala a tshama a ehleketa hi tona a nga valavuli na vanhu van'wana leswaku va n'wu pfuna kumbe a nga kumi swintshunxo eka swiphiqo swa yena hinkwaswo leswi swi hetelelaka swi tala emiehleketweni ya yena miehleketo ya yena yi hetelela yi va na gome kumbe ntshikelelo hikuva u teka nkarhi wa yena wo tala esikwini a ri karhi a hleketa hi ti hi ti hi ti hi tinkingha kumbe swiphiqo leswi a hlanganaka na swona evuton'wini bya yena.

Ndzi vona swi nga ri kahle ku va a swi tirhisa hi nkarhi wun'we ina a nga swi tirhisa hinkwaswo kambe hayi hi nkarhi wun'we ku fana na loko a ri na mavabyi mo karhi a tirhisa mirhi ya xibedhlele hala tlhelo a ri karhi a tirhisa mirhi ya xintu hikuva swi nga endla leswaku yin'wani ya mimirhi leyi yi phazamisa matirhelo ya le yin'wani kasi swi kahle ku tirhisa wun'we hi nkarhi wun'we loko u vona leswaku a swi fambi hi ndlela leyi wena u tsakelaka yona ku ri kona u kotaka ku zama lowun'wana u vona leswaku wona wu nga ku tirhela na eka swiphiqo swa wena.

Vuvabyi bya miehleketo lebyi ni byi tivaka i vuvabyi bya depression, depression i vuvabyi bya mintshikelelo wa miehleketo lebyi byi vangiwaka hi ku ehleketa ngopfu hi ku vilela ngopfu hi ku hlangana na swiphiqo swo tala evuton'wini vuvabyi lebyi a byi tshunguleki kambe bya lawuleka hi ku tirhisa tiphilisi to karhi na ku vulavurisana na vatirhi lava va tirhanaka hi swona kumbe ti-psychologist kumbe ti-psychiatrist lava va nga swi dyondzela.

I nseketelo wa mali ya mpfuneto leyi vitaniwaka disability grant kumbe mali ya ya mpfuneto ya vanhu lava nga na vutsoniwa leyi kumekaka eka SASSA i mali leyi va yi kumaka n'hweti yin'wana na yin'wana vutomi bya vona hinkwabyo ina mali leyi yi ringanile hikuva ya xava swakudya ya endla leswaku munhu a famba a ya eka swibedhlele n'hweti na n'hweti kumbe ku ya exikolweni hikuva swi kona swikolo swa vatsoniwa.

Hi ku ya hi mina swi na nkoka kambe a swi fanelanga swi rhangela vutomi bya wena loko munhu a vabya u fanele ku ya eswibedhlele a tlhelela a tlhelela ku kondza va n'wu yisa eka vukamberi kumbe madokodela yo kambela lawa ya nga ta kambela muvabyi hambanahambana hikuva hi ku tshemba ka mina ina ndza pfumela leswaku ku na vanhu lava hundzeke emisaveni kambe a ndzi pfumeli leswaku va nga endla leswaku munhu wa nyama la hanyaka a vabya kumbe ku hlangana na tinkingha.

Ndzi vona loyi a nga ka xiyimo xa kahle hi family plain kumbe nsivela mbeleko ku ri mutswari hikuva mutswari hi yena a tshamaka na n'wana wa yena ekaya swo tala leswi swi fambelanaka na nsivelambeleko swi endleka loko n'wana a ri kaya naswona mutswari ku fanele ku va yena munghana wo sungula wa n'wana wun'wana na wun'wana wa xisati ku nga rhangeleli mathicara lava a va nga exikolweni a swi na na wona mathicara ya nga dyondzisa kambe mutswari ekaya hi yena a nga eka xiyimo xa kahle xa ku vulavula na n'wana a n'wu twisisa kumbe ku n'wu hlamusela a za a swi twisisa.

Vanhu va fanele va hambana kumbe ku kunguhata ku chayela va dakwile kumbe va tlhela va kunguhata ku famba hi rivilo lerikulu swinene hikuva timovha ti va ti ri karhi ku ri phensaphensa leswi lavaka leswaku munhu a chayela hi vukheta a chayela hi rivilo leri ri lawulekaka a tlhela a fambela kule na swidzidziharisi kumbe swihoko kumbe nchumu na nchumu lowu nga khumbaka miehleketo ya munhu hi nkarhi walowo.

Ina ya fikelela hikuva vatsoniwa vo tala ndzi vona va fikelela ku ya eswikolweni kumbe ku xaveliwa swiambalo hambi ku ri swakudya lomu va va ku va karhi va tshama kona.

Hikuva swi tele leswi nga onhakaka emirini wa munhu loko High Blood Pressure ya yena yi ri ehenhla kumbe yi ri ehansi leswi swi nga hetelelaka swi vanga na rifu kumbe mavabyi yo biha swinene.

E-e a byi ngheni hi sangu ntsena byi nghena na hi tindlela to tala ku fana na ku khumbana ka tingati loko munhu a tsemiwile kumbe ku tlhaviwa wena u khoma ngati ya yena leswi swi nga ta ku tluleta loko na wena u ri na mbanga xin'wani i ku i ku tirhiselana swo hlantswa matimu kumbe swo hlantswa meno leswi nga vangaka leswaku ku va na ku hlangana ka tingati.

I ku ka ku nga ri na ku ku amukeriwa loku eneleke hikuva va ha tele vanhu lava nga ri ku na vutivi byo enta hi vutsoniwa leswi swi nga endla leswaku loko va ri karhi va famba emadorobeni kumbe emapatwini kumbe eka tindhawu leti va tshamaka eka tona swi va vangela matihlu van'wana va nga tlhela va hleka leswi swi vangaka ntshikelelo eka vanhu lava hanyaka na vutsoniwa.

Lexi xi nga va ka xi vanga leswaku ti-private health care ti durha ku tlula ti-public health care i ku va, switirhisiwa swa ka ti-private health care i switirhisiwa leswi lunghisiwaka nkarhi na nkarhi, leswi cinciwaka nkarhi na nkarhi. A swi hlakali swi swi za swi hela swi onhaka, ku pfumala swo tirhisa swi nga se xaviwa. Muako, ndhawu leyi va vabyi va tirhelaka eka va va etlelaka eka yona na leswi va va swi tirhisaka loko va ri exibedhlele hi leswi swa xiyimo xa le henhla, leswi nga kahle, leswi swi lunghisiwaka loko swi onhakile. Kambe eka ti-public health care, swilo hinkwaswo swa hlakala swi za swi onhaka ku nga ri na lexi lunghisiwaka.

Hikuva mirhi leyi endliwaka hi swimilana, a yi durhi hikuva swimilana swi ceriwa enhoveni naswona eka minkarhi yin'wani loko u nga fikeleli ku ya xava murhi etikhemisini, kumbe emadokodeleni, kumbe ku khandziya u ya exibedhlele, u nga ya enhoveni u ya cela murhi wo karhi lowu nga tshungulaka mavabyi yo karhi. Tanihi leswi khale a va tirhisa swimilana ku tshungula naswona i matirhelo lawa ya ti kombaka ingaku a ya tirha swinene naswona mimirhi yo tala yi va yi endliwile hi swimilana, ku komba leswaku swimilana hi swona swi tirhaka swinene eku endleni ka mimirhi ya ku tshungula mavabyi yo hambanahambana.

ku avanyisiwa kumbe ku judge-a swi endla leswaku loko va lava ku pfuniwa ku karhi, swi va tikela. Va tele vanhu lava va nga ti kuma va werile eka ku dzaha swidzidziharisi swa ku hambanahambana, hi swiphiqo swa ku hambanahambana, va lavaka ku huma eka swona kambe va chava ku humela ehandle va kombela ku pfuniwa hikuva, vanhu vo tala i vanhu lava a vanyisaka ku tlula ku pfuna kumbe ku rhanga va ku avanyisa va nga se tisa voko ro ku pfuna ku sungula. Leswi endlaka leswaku vanhu va tikeriwa ku kombela mpfuno loko va tinghenisa eka swidzidziharisi swo hambanahambana.

Vanhu vo tala va chava ku avanyisiwa ku hlekiwa, na ku languteriwa ehansi, hikuva vanhu vo tala va ta marito mo biha tanihi hi marito ya ku ku munhu wa penga. Leswi swi endlaka leswaku va va va chava ku kombela mpfuno. Hambiloko va swi tiva leswaku ku na nkingha yo karhi leyi yi vavisaka miehleketo ya vona, leyi endlaka leswaku va va na mavabyi yo karhi ya miehleketo kumbe ntshikelelo wo karhi wa miehleketo hikuva, vanhu va na ku hleketa, ku nyadza, ku vonela hansi vanhu lava karhatiwaka hi miehleketo va tlhela va va hlawula, va va vula marito yo biha.

Xo sungula ku nga va ku ri ku dyondzisa. Ku dyondzisa va muti, ku dyondzisa tiko, ku dyondzisa maxaka, leswaku munhu wa wa mutsoniwa na yena i munhu a nga fanelanga ku hlawuriwa kumbe ku voniwa ehansi. Xin'wana va kota ku twisisa leswaku va n'wi pfunisa ku yini eka swiyimo swa ku hambanahambana leswi a nga hlanganaka na swona tanihi munhu loyi a nga tsoniwa eka ndhawu yo karhi kumbe eka xiyimo xo karhi, leswi swi pfunaka swinene. Na ku va va endla leswaku loko ku ri vanhu lava nga fambeki, ku va va pfuna hi ti-wheelchair, loko ku ri vanhu lava nga vulavuleki, va dyondzisa va ndyangu wa yena ku vulavula hi mavoko leswaku loko va vulavula va twisisana. Va tlhela ekaya laha va tshamaka kona va va komba leswaku ku hanya na yena, va fanele va endla muako wu va hi ndlela yihi.

E-e, a ku na ku yelana kambe ku hlawuriwa ka kona ka fana kumbe ku avanyisiwa. Vuvabyi bya miehleketo i vuvabyi lebyi u nga byi laviki kumbe byi ngo ti tela hi ntumbuluko, a hi xilo lexi munhu a va ku a yo swi vanga. Kambe swidzidziharisi, ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha ku va ku ri xiboho lexi munhu a nga xi teka hi yexe, a ti byela leswaku u lava ku tirhisa. Ku nga va ku ri na swiphiqo leswi swi n'wi hlohletelaka kambe ku va ku ri xiboho xa yena. Hi kona ku hambana ka kona.

Tanihi loko laha tikweni ra hina a ku ri tiko leri nga na vanhu vo tala lava nga tirheki kumbe ku fikelela hi swa timali, swi endla leswaku vanhu vo tala va nga fikeleli mpfuno wa miri. Ngopfungopfu loko va ri kule na swibedhlele kumbe loko va kuma leswaku eswibedhlele mirhi yo karhi a yi kona hikuva, eka swibedhlele swa hina swa mfumo wa kuma murhi wu nga ri kona. Leswi vulaka ku munhu u fanele a ya ti xavela, loko mali yi ku ri hava loko mimirhi yi durha swi endla leswaku vanhu vo tala va hetelela va nga fikelelangi ku kumeka ku pfuneka, kumbe ku fikelela mimirhi leyi nga ta pfuna rihanyo ra vona ra nkarhi wo leha.

A ndzi ta yingisela swileriso swa dokodela hikuva ndzi ta va ndzi kha ndzi lava ku pfuniwa, ene na swi tiva leswaku dokodela a nge ndzi fambisi hi ndlela yo ka yi nga ri yona. Dokodela u swi dyondzerile naswona wa swi tiva leswaku loko ni ri na mavabyi yo karhi ni fanele ni tirhisa tiphilisi to karhi leswaku ndzi ta pfuneka, ku pfuna vuvabyi bya mina leswaku byi nga humi endleleni kumbe byi nga karhati hi ndlela leyikulu swinene.

Ma nga hunguta hi ku tiva rihanyo ra munhu leswaku u hanye njhani kumbe hi swihi swilo leswi nga n'wi khomeki kahle miri wa yena loko a swi dyile hikuva mimirhi yi na swilo swa ku hambanahambana leswi nga fikaka loko miri wa wena wu ku ri swilo leswi wu nga swi laveki, kumbe wu nga allergic swi nga fikaka swi ku vavisa. Kumbe swi ntlhontlha allergy liya, loko yi humela ehandle swi endla leswaku mirhi yi ku vavisa ku tlula ku ku horisa.

Swi nga pfuna leswaku byi pfuna eka mavabyi ya vona ya ntshikelelo wa miehleketo hikuva van'wani va nga va dzhahisiwa hi hi ntshikelelo wa miehleketo kumbe hi depression, leswi va fikaka ku wisisa miehleketo ya vona va hetelelaka va tinghenisa eka swidzidziharisi.

ni vona ku ri mhaka ya kahle hikuva ku na mavabyi man'wana va ku va ma karhi ma lava vutshunguri bya xintu ku nga ri mavabyi hinkwawo, ku tlhela ku va na mimirhi ya ntumbuluko leyi tirhisiwaka hi tin'anga leyi nga pfunaka mavabyi yo hambanahambana. Loko va ri karhi va tirhisana tin'anga na tona mavabyi lama ti ma swi tivaka leswaku ti nge matshunguli kumbe a ma tshunguleki hi mirhi ya xintu, va va hundzisela eka madokodela kumbe manese leswaku va pfuneka kona. Ku nga ri ku fositela munhu a za a hundza emisaveni, swi va tlhela swi va tano na le ka etitlilinikini.

Swi nga endla leswaku ya ya hangalaka hi ku hatlisa ku nga ri ku tumbuluka ka mavabyi mantshwa. Ku fana na mukhuhlwani loko wu nga tshunguriwi wu nga tluleta vanhu vo tala emutini, na le swikolweni, na le ku huhweni. Leswi nga endlaka leswaku vana, vatswari, kumbe emintirhweni va tluletana leswi nga tlhelaka swi endla leswaku kaya va tlhela va tluletana va tluletana leswi swi endlaka leswaku va nga holi.